Cha, angicabangi kanjalo. Ngokucabanga kwami imitholampilo ukuthi ingenza okwanele ukubhekana namacala odlame olususelwa kubulili. Cha angicabangi kanjalo, kodwa-ke into engiyicabangayo abantu abangangenela kuleyo nto, kungaba yiwo nje amaphoyisa abhekelelene nezodlame emphakathini. Okuyiwona angagwema lesi simo sobulili semayelana nobulili. Ngicabanga ukuthi iwona amaphoyisa impela, angalwa nalo dlame lolu, ngoba ayi imitholampilo impela angiboni ukuthi mina . Angiboni imitholampilo yenza okufanele ngamacala odlame olususelwa ebulilini, kodwa ngibona nje kungama kuyingalo yomthetho okuyiyona engamelana nalesi simo sodlame olukubulili.

UThabo ngicabanga ukuthi izinyathelo angazithatha ngalesi khathi esalinde imiphumela yokuhlolwa, ngicabanga ukuthi kungafanele ukuthi uThabo enganyakazi asalinde le miphumela. Kungafunakala nje ukuthi ahlale lapho ahleli khona angahambi ukuze ngoba kuthiwa kutholakale ukuthi unayo le COVID, noma ngabe kuthiwa uyasola ukuthi unayo le COVID. Sekungafuna ukuthi ahlale-ke ukuze phela angagcini asabalalisa le COVID kubanye abantu abangakabi nayo. So, ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi kungafani ukuthi azibheke nayo ekuthenini angayaluzi kakhulu, ukuze angabhebhethekisi i-COVID-19.